engekho umntu endingathi ndikhe ndive naye okufutshane nam endazana naye kodwa ndingenza umzekelo ngebhola ekhatywayo. Ibhola ekhatywayo iyaba yi-hobby kanti iphinde ibe kwayishishini, ibe yindlela yokwenza imali kwabanye abantu abathe badlale bagqibele sebefikelela kwileveli ye-professionals. Labo bakwazi ukufumana imali ezokwazi ukuthi ibancedise bondle imindeni yabo, bakwazi ukuzakhela nekusasa.

Njengangoku oyena mdlali ndimaziyo odumileyo ohamba phambili kwintenetya nguNaomi oye wakwazi ukunqumamisa abadlali abaphambili abanjengooSerena Williams. Yiloo nto ndimbona njengomdlali oyena ohamba phambili kuba uye wahlula le owayesakuba yintshatsheli and ikwanguye osahamba phambili okwangoku.

Imidlalo ekhona ezikolweni esiye sifunde kuzo ngumdlalo webhola ekhatywayo, ibe yirabhi, ibe ikhrikhethi, i-softball. Imidlalo efana noo-handball kunye nee-netball, nezinye endingabalula kuzo, i-volleyball.

Unobangela wokuba abe nabahlobo kukuba xa nidlala ibhola ndawonye ixesha elinintsi nilichitha kunye nigcine seniba ngabahlobo ngokuba ninento enye enihlanganisayo kanti ke kaloku xa niyi-team nibathatha njengefemeli. Loo nto yenza kugcineke sekwakheka i-bond egcina seyiphumela nangaphandle kwebala, nasekuhlaleni nikwazi ukuchitha ixesha elininzi ndawonye.

Kunyanisiwe salimanyanisa ngokwenene. Kaloku ngelaa xesha sasifuna ukwenza isiqiniseko soba iindwendwe ezifika apha elizweni lethu zifika zibe nombono omhle, zikwazi ukuphinde zibe nomnqweno wokubuyela. ngelaa xesha loba sikwazi ukusapota ilizwe lethu, iqembu lelizwe lethu iBafana Bafana, ukuze ukwazi uba nomfutho wokuqhubekeka phambili kwitonamenti.

Ziluncedo kakhulu ezemidlalo kuba kaloku ababi naxesha lakuhlala nje bengenanto bayenzayo. Kuba uyazi into yoba xa ebuya esikolweni ubuya uyatya, wenza ezo zintwana zakhe azenzayo, aphume ahambe eprekthizini. Xa ebuya emveni kweprekthizi emalanga akasenaxesha lakuhamba aye apha esithubeni ngoba ubuya ediniwe kube kufuneke uba abhekane nomsebenzi wesikolo. Nangeempelaveki baba nemidlalo yokhuphiswano loo nto ibakhipha bebhizi bangabi naxesha nje lokuzulazula estratweni.

Ndingayincedisa ngokuthi kusungulwe ikomiti ezokwazi ukujongana nemicelimngeni abathi bajongane nayo abantwana participating kwezemidlalo kwizikolo ezisemaphandleni. Nokuba kube khona imali ebekelwe bucala ekuncedisaneni nabo ukuze bakwazi ukuthi babe babe nendima abayidlalayo kwaye bakwazi ukuxhamla kwezemidlalo ngendlela efanelekileyo, bakwazi ufumana nezixhobo zokupatisipeyitha.

Owona mdlalo uMzantsi Afrika ubonakala ugqwesile kuwo ungatsho ukuthi ngumdlalo wombhoxo kuba xa ujonga kwiqela lesizwe liloko lihambe linqenqeza phambili kwindebe yomhlaba. Liwina izihlandlo zilandelelana, loo nto ibonisa ukuba noko ilizwe lethu linalo italente nokuthi iyakwazi ukukhuliswa ngendlela efanelekileyo italente kweli kulo kumdlalo wombhoxo.

Iyancedisa kuba kaloku ibanika umfutho ukuthi baphindele emva bayosebenza kanzima ukuzilolonga noziqeqesha ukuze bakwazi ukubuya bakhompithe kwizinga eliphezulu. Baphakamise nezinga abadlala ngalo bakwazi ukulungisa namaphutho abo phayana. Loo nto ibalungiselela ukuba naxa sele bebhekene nezinto zobomi umntu angakwazi ukusoloko alahle ithawula ngokukhawuleza akwazi ukuba namandla nomonde okunyamezela aphushe, aqhubeke phambili nokuba kunzima.

Yheyi, andinalwazi ke nayo le olu phando lufunyanisiweyo cause andikaze ndive xa uba umntu xa edlala iPlaystation, uzawuba semngcupheni wokuba axhuzule. Andinalo ulwazi.

Ufanele uqaphele indlela abarhola ngayo uba basengabona badlali abarhola imirholo ephantsi okwangoku. Kwane-sponsorship, bakwazi ufumana i-sponsor njengeqela lamadoda. Kwaye ne-broadcasting nabo bakwazi ukuvezwa ngexesha elifanelekileyo kungathathwa elamadoda iqela lihanjiswe phambili ngalo lonke ixesha.